Insurance ya bophelo e ya ka hore o na le dilemo tse kae, o ya sebetsa kapa ha o sebetse. Tse ding di ya sheba le ho sheba hore na ha ona mafu ana e ka reng kwatsi ya bo mosollatlhapi jwalo jwalo, mme ha di patala di patala dihoreng tse mashome a mane le metso e robedi ho isa ho dihoreng tse mashome a supileng a nang le metso e mmedi. Hape tse ding di na le ditaelo hore na di patala jwang, kae, neng, mabapi le kgahlano tse mafu a jwang.

O ya kgona ho check-a account-o ya hao mohaleng wa hao, o ya kgona ho check-a account ya hao dibankeng ho ya ka mefuta ya tsona. Hape o ya kgona ho check-a account ya hao mona moo motjhining ena e ntshang tjhelete le ka lebenkeleng a dijo le matsatsing ana a diaparo o ya kgona ho check-a account ya hao.

Insurance ya bophelo e tshwana hantle le poloko ya tjhelete, hobane ha motho a sebetsang a sa sa sebetse moo poloko ya tjhelete e ya kgona ho fa motho eo tjhelete kgwedi le kgwedi kapa ha i-one e felletse jwale, ho tla tswa ka hore motho eo ena o kgethile jwang Jwale le insurance ya bophelo e sebetsa jwalo ha motho a patalang a hlokahetse, eo a mo ngodisitseng hore a thole tjhelete ha qeta ho etsa wa e thola, empa o tlametse o be na le dintho tse tseo a di etsang, a fanang ka tsona jwalo ka bukana ya boitsebiso, hore ena le motho eo a hlokahetse ke eng hape le lengolo la lefu hore motho eo o hlokahetse.

O tshwanetse ho ema dihora tse ka etsang mashome a mane, a nang le metso e robedi ho isa ho mashome a hore o kgone ho thola tjhelete ya hao. Sena ke hobane ka lehlakoreng la rona re tlamehile hore na re lokise dintho tsa hao ka lenane hao feela wena o so re file ditokomane tse batlahalang ene ditokomane kaofela ha tsona.

Ke tla mo jwetsa hore na lena ke la ho qetela ke mo thusa, le ha ka ho etsahalla a ba na le lebaka le serious la bophelo le lefu a ke ke be a hlotse ae thotse hobane ke run-a kgwebo. Tlametse ke fepe lelapa la ka le yena kea tseba o tlametse a fepe lelapa la hao o na le mabaka, empa mosebetsing ke mosebetsing, ha a hloka thuso ya ka hape a ke ke be a hlotse ae thotse hobane wa sokodisa, hobane ha ekaba o na nkile tjhelete dibankeng kwana, nkabe a sa ba sokodise ka tsela eo a nsokodisang ka teng.

Hore ba dule ba na le tjhelete, ntlha ya pele ke hore le nke tjhelete ya lona ha le beile mo polokelong ya lona ya ditjhelete teng, le batle hore e be na le tswala e tswale hobane dibanka tse ding di na le ha o behile tjhelete ho bona nako e telele di tla o fa peresente e itseng ya tjhelete eo, nengneng ba nka tjhelete eo ya hao, ba adimisana ka yona ha e kgutle e kgutla e na le tswala e ngata. Hape ba ka kgona ho adimisana ka yona ya setjhabeng, mohlomong ba re lekgolo la diranta le tla le mashome a mane or mashome a mahlano a diranta hore ba kgone ho kwala sekobo hore ha selemo se setjha se qala, be ba na le itsinyana bankeng ya bona.

Matsatsing a kajeko ha e sa le botsotsi, hona le batho bao ba phelang ka yona, mme hona le batho bao ba tsebang ho e etsa, ho e sebedisa ho thola tjhelete e ngata. Hape o tlametse o dule o hlahloba, kapa o sheba hore na diporesente di tsamaya jwang hobane e na le ho ya hodimo, o win-e, e na le ho ya tlase o jowe. Ho tswa ka feela hore nana batho ba kenyang tjhelete ba e kenya tjhelete jwang, ba kenya tjhelete ranta e le hodimo kapa ranta e le tlase.